Ke ka qala ka ho reka manyolo bakeng sa kgwebo ya ka ya di-groente, lethombo la ho nosetsa kapa hona ho tshella, kgarafu ya foroko le tse ding tse ngata. Ha kgwebo e se e hodile, ke ka reka nete ya ho etsa ntlo e tjhatsi bakeng sa dijalo tsa ka le tanka e kgolo ya metsi, jojo.

Borapolasi ba tlameha ho dula ba hlwekisitse sebaka sa bona moo diphoofolo tsa bona di phelang teng. Ba hlokomele dintho tse kang di-plastic ho ba plastic ke e ngwe ya dintho tse kotsi bakeng sa diphoofolo. Ke kgothaletse le setjhaba hore ba tsamaise diphoofolo tsa bona kapa bona borapolasi, ba tsamaise diphoofolo tsa bona diente ho ba mehleng ya hona jwale ho se ho le bobebe ho fumana bahlahlobi ba diphoofolo.

Ke ka batla nete e mmala o motala e kgolo ho thibela bohale ba letsatsi kapa ona motjheso. Ka etsa bonnete ba hore ke dula ke nosetsa hore motjheso o hafolehe.

Ke ka kopa batho beo ke dulang le bona hore ba tle ba nthuse ka ditaba tsa kotulo, kapa ka batla koloi ya ka pelenyana e tla latang basebetsi ba ka malapeng a bona, mme ba tla kgutlela malapeng a bona tsatsi le latelang ha re se re qetile ka ditaba tsa kotulo.

Re lokela ho lekola bophelo ba mobu wa rona ha nngwe kgweding kapa ha bedi selemong.

Dumelang batswadi ya emeng mona ke Mpho Moletsane letsatsing lena ke tlo le hlalosetsa ka leeto la rona la ho ya polasing, moo teng re lo bonang diphoofolo tse fapaneng tsa polasi le dijalo tseo re di jalang kwana polasing. Hona ho bohlokwa haholo bakeng sa motho a nang le thahasello ya ho ba le polasi ka letsatsi le leng, hore a lo ithuta hore diphoofolo le dijalo di tshwarwa jwang hore di tle di phele hantle.

Mokgwa wa ho mamela radio kapa ho sheba hore na maru a matsho ho le hokae. Ee, ho na le motho ya nthusang ho etsa seo, bonkgono ba tseba haholwanyane ka tsa lehodimo.

Kolobe e etsa tjhelete hobane o ka e rekisa e le nama. Hona le batho ba ratang nama ya kolobe masapo, palone le tse ding tse ngata.

Ke ka di rekisa ka ditheko tse tlase, ebang di sa tsamaye hantle, ke ka tsamaya ka lo fana ka tsona mahaeng a dikgutsana.

Ee, ke ka kenya tshebetsong tsebo ya setso, empa ha e ka nsebeletsa, ke ka se eletse dihwai tse ding ho etsa jwalo, ho ba kgwebong tlhodisano e ngata.

Ha o le mohiri, basebetsi ba hao o tlamehile ho ba tshwara hantle ka ho lekana, ho ba ntle le bona dintho tsa hao di ka se rekwe.

Batjha ba hona jwale ba botswa ho ithuta dintho tse ngata, ba botswa le ho mamela radio, ho sheba boemo ba lehodimo. Ha ba tsebe le phapang bakeng sa mobu o nang le manyolo le o se nang manyolo ke ka hoo dijalo tsa bona hangata di shwang.

Tjhehe hase tsa nnete, batho ba bang ba sebedisa ditshwantsho ho hohela bareki.

Basebetsi ba lokela ho tshwarwa hantle ka ho lekana, mme ba lokela ho hapa ho hong moo mosebetsing hore ba se ke ba sebelletsa mahala.

Tjhehe sebakeng seo ke dulang ho sona ha ona sebaka se seng moo borapolasi ba bokanang ho tla rekisa meroho ya bona. Re bona fela batho ba hlaya ba rwetse meroho, ba kena ntlo le ntlo ba rekisa meroho.

Dumela monghadi o bua le Mpho ya dulang extension sixteen, Bophelong ward seven, ke lemohile hore diterata tsa rona ha di sa le boemong bo botle. Metsi a tsamaye a ntse a ema fela ka hara ditsela ka lebaka la mekoti e tletseng seterateng mona. Lefifi lona ha ke sa bua ka lona hobane mabone a neng a re kgantshetsa a shwele, jwale ne ke kopa ho tseba feela hore ditjeho tsa teng di eme jwang le hore re tla thusahala na? Kea leboha.

Ke ka reka manyolo ho kgutlisa mobu, hore o be boemong bo hantle.

Lebaka ke hore mokgolo wa bona o fokotsehile ka lebaka la hore kgwebo e ne ntse e sa tsamaye hantle matsatsing ana.

Ho reka ditenke tse mona tse kgolo tsa metsi, hore ha pula ena, metsi a pula a tle a kene ka moo hore mohlang ho sokolwang metsi ho latwe fela ka hara jojo.

Ee, ke ne ke na le tsebo ka sena, batho ba bang ba se sebedisa ho phekola sefuba, maoto a bohloko, ba bang ke ba di-high blood le tse ding tsa disiki.

Batho ba kgale ba ne ba omisa dinama tsa bona hobane ne ba se na dihatsetsi tsa ho kenya dinama ka moo. Jwale ne ba sa batle nama tsa bona di senyehe.

Ke ka qala ka ho peta kapa ho kgwehlisa mobu wa ka bakeng sa ho jala dijalo tsa ka, mme ke tla qala ka ho lema dijalo tse kang moroho, eiye le tamati, hobane re kgona ho di ja ka tlung, mme re tla kgona le ho di rekisa hore di kenye ho hong ka tlung.

Ke nahana ke hobane e entswe ka lebese, ene matsatsing a hona jwale ho se ho le thatha ho fumana lebese.

Ke ka ba eletsa hore ba kgutlele dikolong, hona jwale re se re na le bo ABET dikolo tse dumellang batho ba nang le dilemo tse hodimo, hore ba ka ithuta mme ba ba na le matric.

Mona ke bua ka dijalo tse kang meroho, tamati le eiye. Tsona o ka di lemela sebakeng seo o tsebang hore letsatsi le tjhabela ho sona, mme o ka kgona ho di noselletsa letsatsi le leng le le leng, hore di tle di ba ne le bophelo bo botle, ditle di phele hantle, di tle di be monate di hole.

O tla qala pele ka ho aha hoko ya dikalakuno moo di tlo dulang teng, mme a netefatse hore dijo tsa tsona di dula di le teng, dijo tse kang bo poone.

Polasi e amane le ho jala kapa hona ho rua diphoofolo, ho etsa kgwebo ya hao e hole kapa ho bana le kgwebo. Polasing ho wa sejetsuwa hantle hantle.

Tuna, ke tlhapi e tlang e se e lokisitswe ho tloha mabenkeleng. Ke ka hoo batho ba bang ba e sebedisang ho etsa di-salad le tse ding tsa dintho tse ngata.

Batho bana ba hlabang diphoofolo ba re thusa haholo hobane re kgona ho ja nama, re ske be ra ja khabetjhe ka mehla le ka matsatsi.